Ka go dirisa tiriso ya megala e e siameng.

Ee, ka gonne go dirisa metshameko ya kgaisano e e siameng.

Metshameko ya go tshwana le Call of Duty mobile ka gonne e na le kgaisano ya mafaratlhatlha le madi.

Ka gonne di dirisa metshameko ya kgaisano e e siameng, mafaratlhatlha a a siameng le thekenoloji ya five G.

Ke rata thata kgatlhego ya yona gape ke rata thata kgaisano ya yona.

Go tlhokega data, ke itse metshameko ya go tshwana le mobile le Call of Duty mobile.

E ka dira gore o salele kwa morago fa o le ngwana wa sekolo ka dithuto tsa gago. Nna ke rata motshameko wa Vice City.

Metshameko ya mo internet-eng e tlhoka data mme lebaka la gore gore e tlhoka data ke gore e a patela, e naya batho madi.

Lebaka la gore gore ba tshameka bosigo ke gore bosigo ga ba ke ope mme fa mongwe a batla go tshameka metshameko ya mo internet-eng a sena data o kgona go connect-a ka Wi-Fi.

E re thusa ka go ruta go dirisa five G mme lebaka gore goreng inthanete e ne e seo bogologolo ke gore gompieno dilo di fetogile.

Ke dikotsi tsa go tsoga lata le go opisa tlhogo fa o tsoga mo mosong, o tshwanetse o dire gore o seka wa robala lata bosigo thata.

Ka gonne ga go na inthanete mo ba dulang teng. Metshameko e e bonolo ke metshameko ya chess go tswa mo go nna ka gonne ga e robetse batho lata.

Ke ya go bopa motshameko wa chess. Selo se se batlang go fetolwa ke gore go seka gwa letlelelwa bana ba sekolo mo metshamekong ya internet-e.

Di ama motshameki ka go tlhoka nako e ntsi mo go ene mme motshameki o ya go feleletsa a sa dira tiro epe mo gae mme dikotsi tsa teng tsona ke gore di bolaya matlho, di dira gore o seke wa batla tiro, o tlhole fela mo motshamekong wa teng.

Metshameko e tshwanang le kgwele ya dinao e dira gore o dule o itekanetse mme batshameki ba inthanete ba rata go tshameka metshameko mo inthanete, ba tshwanetse ba tswele ko ntle ba go tlhola ba tshameka nako ba tshameka motshameko mo screen-ing ba shebe le screen-i nako le nako ka gonne ba go gobala matlho.

E thusa gore ngwana a dule mmele wa gagwe o itekanetse ka nako tsotlhe le gore ngwana a kgone go buisa bana ba bangwe sentle.

Ke motshameko wa kgwele ya dinao, lebaka legolo ke gore bana e tlhola ba lebeletse go tshamekiwa kgwele ya dinao mo thelebišeneng.

Ka go dirisa metshameko ya bana ya setso le ya segompieno go ba rotloetsa go ithuta.